Ina ndzi nga pfumela leswaku n'wana wa mina a hlangani ni vatlangikuloni lava a va tivaku ntsena eka inthanete kambe ndzi va ni vuxiyaxiya leswaku himpela hi vona hikokwalaho ka ku va vanhu va swi kota ku teka xinepe xa munhu wun'wana va xi velekela ka inthanete kutani ndzi ehleketa leswaku i mutlangi kambe ku nga ri yena ku ri xinepe ntsena kambe ndzi ta xiyisisa ndzi lavisisa leswaku hakunene himpela hi yena ku papalata leswaku n'wana a nga hlangani vunghozi hi ku hlangana vanhu lava a nga va tiveki kambe va tirhisile xinepe xa vuxisi va ti endla van'wani va vanhu lava a va tivaku.

Ku tiyisisa leswaku n'wana u hlayisekile ka swivandla swa inthanete ndzi ta tiyisisa leswaku ku ni swivandla swin'wani leswi o ka a nga fanelangiki leswaku a tinghenelerisa eka swona xikan'we na loko a bula ni vanhu ndzi tiyisisa swa ku i va ni vuxiyaxiya leswaku a nga buli ni vanhu lava o ka a nga va tiveku kumbe lava va nga ekule na yena ku papalata leswaku ku va ni vuhlayiseki exikarhi ka yena xikan'we na inthanete no tiyisisa leswaku a nga ngheni eka inthanete a endla swin'wani leswo ka a nga fanelangi ku va a swi endla.

Mitlangu ya le tifonini xikan'we na ya tikhompyuta yi ni vunghozi loko swi ta eka rihanyo ra n'wana leswi swi endlaku leswaku mitlangu leyi ya tikhomphyuta ta riqingho swi nga n'wu vangela problem ya matihlo xikan'we no tikuma a hlangane ni makhamba loko a kha a tlanga mitlangu leyi a hlangani vanhu lavo ka va nga n'wu tiveku lava va nga ha vulavulaka swi swo tala swo biha hi yena van'wani lava nga tlhaka va n'wu xungeta va vulavula swi swo biha kasi van'wana va nga tlhela n'wi chavisa va vulavula swi swo ka swi nga fanelangiku hi yena.

Mintolovelo ya ku garingela vana switori ya ha ri kona ni le ka masiku ya namuntlha hikokwalaho ka ku va mi garingeto leyi yi ni nkoka swinene hikuva yi dyondzisa vana hi ta vutomi xikan'we na hi leswi swi humelelaka eka minkarhi ya sweswi na leswi a swi ri kona eka minkarhi ya khale loko ka ha hanya vakokwani wa hina xikan'we no va dyondzisa hi leswi vanhu va khale a va hanyisa yi swona leswi swi pfuna vana leswaku va tiva ntokoto xikan'we va tiva ni ndhavuko wa vona ni leswi swi nga fikisa swona ka nkarhi lowu hi nga ka wona sweswi.

Vana vo tala namuntlha a va ha landzelerisi ndhavuko ku fana ni nkarhi wa khale vana vo tala sweswi va tshama va ri e ngopfu eka thekinoloji xikan'we na swa ti-project-e nakambe vana van'wani namuntlha va tsakisiwa hi swidyondzo leswi nga eka marhadiyo kumbe TV ku nga ri ku yimbeleriwa ka tinsimu ku tlakuka ka swilo swo tsakisa swo hlaya leswi nga ta endla leswaku vana va yimbeleriwa hi ndlela yo tsaka.

Mitlangu yin'wana leyi vana va nga yi tlangaka swin'we i mitlangu yo fana ni mitlangu yo paka mathini mitlangu ya xitumbelelani xikan'we no tlanga ku dyondzisana ncuva na yin'wana mutlangi yo tala leyi nga tala ya mutlangi ya xikhale xikan'we na mitlangu yo tlanga bolo yo hoxana hi mavoko.

Hakunene mitlangu leyi yi vumba vunghana exikarhi ka vana hi ku ya hi mitlangu yo hambanahambana leyi vana va yi tlangaku xikan'we yin'wana ya mitlangu leyi van'wana vana a va yi tivi kambe loko un'wani wa munghana a ta ni ntlangu wuntshwa hinkwavo vana va wu tsakela kutani leswi swi vumbaku vunghana byo tiya swin'wani swa mitlangu leyi swi va pfuna ne le ka tidyondzo ta vona leswi swi va pfunaku leswaku na loko va nyikiwa ti-project exikolweni n'wana i va a kha swi tiva ku loko ndzi ya fika ekaya i va mani van'wani lava ndzi nga ta lava ndzi nga tolovela ku tlanga na vona va nga ta ni pfuna eka ntirho wo karhi wa xikolo.